Ni vona ku ri ya nkoka eka phephahungu hi ku na vona i vanhu hi faneleke hi tiva ku ri ku humelela yini ka ka ka rihanyo ra vona hi ku loko munhu a ze a duma se hi lava ku tiva ku ri ku humelela yini se ni vona yi ri swi ri na nkoka ku ri ya va kona ka phephahungu.

Xo sungula ni ta cheka leswaku laha yi nga kona yi pilakiwile na kumbe yi nga va yi timile ni cheka na laya ka laya yi layitaku kona ku ri i vonisa colour ya njhani loko ku ve i timile se nkarhi wo tala ni ni tirhisa data ya mina ya foni.

Hi mavonelo ya mina ni vona swi antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva ni vona yi na signal ya kona yi khoma kahle swinene ku tlula loko u tirhisa data ya wena.

vona ka mina ni hleketa ku ri swa antswa ku ri u xava data leyi nga ta tiva ku ri yi ta heta n'hweti hinkwayo ku sivela mhaka ya ku tshama kha u ri ku xaveni.

Vunene i leswaku u ta kota ku tirhisa data ya wena for swilo swa xikolo u endla ti-research wu endla ti-assignment ta wena vubihi bya bya ku xava data hi ntalo i leswaku i nga tlhela i expire u nga yi hetanga nkarhi wo tala u ta va u ri xikolweni nga yi tirhisi.

I Telkom Telkom-i i na i na ti-package leti nga leti antswaku a ti durhi swinene na data ya kona ya yi kona data yo ka yi nga heleku mara i sungula navusiku hi twelve yi hela hi seven namadyambu.

Mina ni tirhisa Telkom ku za ni teka yona hileswaku ni yi tirhisa for ntirho ni tirhela a ndlwini se ku laveka network leyi yi nga strong leyi nga hluphiku ene ku laveka na data yo ka yi nga heliku se ni i ni khete ku tirhisa Telkom hikuva yona ya yi tirha kahle na la ni tshamaku.

Nkarhi wo tala ya hela data ya mina loko i i nga helanga swi vula ku ri mina ni luzile ka a ni swi koti ku ni swi report-a leswi hikuva i ahi mhaka ya vona vanhu lava hi mina ni nga endla ku ri data yi nga heli ku va ni nga yi tirhisanga hinkwayo.

Ni tiva ku ri Telkom hi yona leyi yi nga kahle yi khoma kahle na network ya kona na na ku durha a yi durhi kakulu wa swi kota ku ri u xava unlimited leyi i sungulaku navusiku hi twelve i ya hela hi seven ni xava hi two fifty n'hweti i last-a n'hweti hinkwayo ka yona.

mavonelo ya mina AI hikuva yi na tinhlamulo ka swivutiso swo tala kumbe hinkwaswo leswi hi nga na swona yi nga cinca swinene la emisaveni hikuva wa swi kota ku ri loko u tshamile u nga twisisi swin'wani u ya ka AI i fika u yi vutisa yi ta ku hlamusela.

miti la leyi i faneke ku yi nghenisa eka AI i ku endla leswaku ya swi kota ku sivela i kota ku sivela timhaka to fana na vo swilo swa wena leswi swi nga private eka wena.

Va nga endla leswaku ku va na nkarhi lowu va tirhisaku AI a xikolweni ku dyondzisa vadyondzi ku ri i nga tirhisiwa njhani AI yi nga swi kota na ku ri i yi va pfuna swinene na hi le ka ti-homework.

I faneleke ku tiva leswaku AI a hi munhu AI i i bot ntsena leyi i kotaku ku pfuna vanhu a yi munhu AI se a yi nge swi koti ku hi lawurliwa hi AI hi hina hi yi vutisaku swivutiso ku ri yi kota ku hi hlamula loko u nga vulavulanga na yona AI yi nge ku hlamuli.

AI yi kahle ngopfu i kahle swinene ni tsakisa hileswaku loko ku ve ku na lexi u nga xi twisisiku wa swi kota ku ri u vulavula na AI yi ku nyika tinhlamulo se swin'wana la loko u kala munhu u nga vulavulaku na yena u nga ya ka AI fika u vulavula na yona hambileswi ku nga ri munhu kambe yi ta va yi kha yi ri ku ku hlamuleni.

Hi ku vona ka mina loko u tirhisa chatbot i va na ti-option to ka ti nga talanga yona ya pfuna kambe yi nge ku pfuni ku ya mahlweni ku fana loko u u pfuniwa hi munhu loko u pfuna hi munhu wa swi kota ku vutisa na tin'wani na na swivutiso swin'wani a ku hlamula nkarhi wona wolowo.

Sweswiwani manguva lawa swilo se swi olova ngopfu swi olova swinene ku fana loko mi lava information ma swi kota ku ri mi nghena ka foni ya n'wina mi ti chekela a swa ha fani na khale leswi a mi faneleke mi lava phephahungu mi hlayetela kwalano swi cince ngopfu mahanyelo ya hina hindlela leyinene se swa olova manjhe masiku lawa xin'wana xin'wana se xi kumeka hi ndlela yo olova.

Swichudeni a swa ha koti ku tirhisa miehleketo ya swona ku ri va kota ku hleketa timhaka to tsala assignment se va kopela nkarhi wo tala se chatbot yi moxile swinene loko ku fika kwalani hi ku vanhu a va ha koti ku ti hleketelela se ku tirhisa yona chatbot va vutisa swivutiso yi va hlamula va kopetela.

Ni nga endla leswaku ndzi hoxa password leyi i i nga koteki na ku ri u nga hleketa kumbe leyi nga ta ka yi nga hleketiwi hi wun'wana wun'wani ni nge tirhisi password yo fana na malembe ya mina kumbe ya vito wun'wani wa le ndlwini ku ti sivelela eka vahlaseri.

Ku tirhisa cellphone cellphone wa kota ku famba na yona kun'wana na kun'wani i ya nghena xikhwameni se na computer wa kota ku yi tirhisa mara a wu swi koti ku ri u fambafamba na yona kun'wana kun'wanyani u fane u tirhisa loko u ri ndlwini ntsena.